Mmerekong ya di ileketeroniki batho ba bantsi ba kgona go dira madi a leng gore a ba thusa mo dilong tse ba di tlhokang metshameko e mengwe gape-gape ka go tlosa bodutu le go ithabisa fela.

Ee, ke nnete gore metshameko e leng teng for megaleng e fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko ka fo ntle bana ba le ntsi ba dirisa metshameko e leng fo mogaleng ditsala tsa bona ba kgona gore ba kopanya le metshameko eo ba tshamekang tse ba le kgole le kgole gape-gape ba bangwe ga ba na ditsala.

Metshameko e leng gore go na jaanong e kaba metshameko e leng gore ya kgatlhisa ke metshameko e le goreng ya patela e tshamekiwa fa o na le data, e na le kgaisano e le ntsi tota ebile e a thabisa tota ka gore e tla go go patela.

Metshameko e e tumileng gompieno gantsi ga e amegeng ka gonne batho ba bangwe di ileketeroniki ga ba di tshameke ka gore ga ba na bo-data le gore ga ba na le metšhini e e le gore ba ka e dirisa go tshameka di-game tsa di ileketeroniki.

Ke rata gore metshameko e leng mo mogaleng ke metshameko e leng gore le ge o ntsi go tshwana le taba ya phiso, ge letsatsi le fisa ga o ye ko ntle gore o ka fisa ke letsatsi o ne o tshameka gona ka fo ntlong o ntse o ntse. Gape-gape e dira le gore bana ba bantsi ba ba ratang go tshamekela mebileng ba seke ba thulwa ke dikoloi ba kgona go tshamekela ka fo ntlong ba be ba beye dilo tsa bona sentle difounu tseo ba tshamekang ka tsona megala eo ba tshamekang ka yona. Gape gape dilo tsa ileketeroniki di a thusa diedi metshameko ya ileketeroniki di a thusa ka gonne bana ba bantsi ba ithuta go bua dipuo tsa go tshwana le bo Sejatlhapi go English gore ba kgone go tla ba bua le batho ba bangwe ka fo ntle le gape gape e le goreng English ke puo e le gore ya berekisiwa a dirisiwa mo dikolong.

Selo se se tlhokegang se se le gore thata-thata se a tlhokega ke data ge o tshameka metshameko e leng gore e mo inthaneteng o tlhoka data gape-gape le metšhini o tshwana le bo gone di nyana tse e le goreng di apariwa foo gore o kgone go bona gore o ka re o foo gare ga motshameko oo.

Metshameko ya mo inthaneteng e go ama ka gore gantsi batho ba thoma ba balemi bele e leng goreng ga ba sa le healthy ba ba obese ka gore motho o nona go gaisa go nona o ba le mmele o le gore ga o batlega fa e le goreng o ka mo direla malwetse a a farologaneng a e leng gore a dira go nona thata.

Ke nagana gore metshameko ya mo inthaneteng gore e batle data ke gore re dirisa selo se bitsa mo inthanete re berekisa network ka tlhwatlhwa e le gore ra e tlhoka gore re kgone go berekisa data and-e data eo ke nagana gore gape-gape le gore data ke patelo, o patelela se o se kry-ang, o patelela motshameko o o ko o ira o tshamekang. And-e motshameko wa mo inthaneteng gape-gape o tlhoka gore dilo tsa gago di dule di le ko pele go tshwana le bo-laptop, smartphone gore dilo tsa gago di seke di a di nna di tsamaya ka bonnye ka bonnye.

Ke nagana gore batshameki ba bantsi ba ba tshamekang metshameko ya mo internet, ke nagana gore ka gobane data ya bosigo ga e tsamaye ka lebelo go tshwana le data ya motshegare and gape-gape le gore batho ba bantsi ga ba dirise inthanete gore inthanete e na le lebelo.

Bogologolo go ne go sena metshameko ya inthanete batho bangwe ba tshameka ka bo bona ba tlhakane ka namana ba tshameka e be e le gore go a kopaniwa go ba monate. Gona jaanang re kopana ka ileketeroniki, re kopana gona fao fo internet-eng re tlhakane ba re re a connect-a gore re tshameko game eo gape-gape di-game tse dingwe di a patela o a kgona gore ga o ntse o e tokafatsa bophelo ba rona ka gore re kgona go dira tšhelete, madi a mantsi le gore o kgone go ithekela dilo tse e leng goreng o a di tlhoka, tsa gago le dithaka tsa gago ka madi a o a kry-ang foo go gaiseng ga gago ga o tshameka metshameko ya fo inthanete.